Yi va yi ri kahle hikuva eka loko va tshamile eka tindhawu leti va kota ku va na va hlayisi lava va nga dyondzela ku va hlayisa na ku va va va nyika mirhi ya vona hi nkarhi lowu faneleke.

Vana va kokwani mashele va na mindyangu ya vona naswona va le ku hlayiseni ka mindyangu ya vona swi nga endleka nkarhi wun'wani va nga wu kumi nkarhi wa kokwani mashele swi kahle ku kokwana va ya evuhlayiselweni bya vakhegula ni vakhalabye hikuva lahayani ku na vanhu lava va nga dyondzela ku hlayisa va ta kota no va nyika mimirhi ni tiphilisi ta vona hi nkarhi lowu faneleke.

Munhu loko a dyuharile a nga swi koti ku endla swilo swa ku tala ku fana na ku tlakula swilo swa ku tika ku sweka ku va na muhlayisi swa pfuna hikuva wa swi kota ku ku endlela swilo leswi wena u nga swi kotiki.

A hi kokwana u fanele a ya e vuhlayiseni hikuva laha ekaya hi nga n'wi hlayisa kambe hi nge swi koti hinkwaswo evuhlayiselweni u ta kota ku kuma timfanelo ta yena ku na manese vanhu lava nga dyondzela swona.

Ku swekela munhu u n'wi kela mati u n'wi chelela a hlamba ku n'wi hlambisa na ku sweka swakudya hikuva a nga swi koti.

Nhlayiso wa le kaya vadyuhari va va va hlayisiwa hi va muti wa ka vona kambe lowu wa vutshamo u hlayisiwa hi tinese na vanhu van'wani lava va nga swi dyondzela.

I munhu loyi xiyimo xa yena xi nga tikiki ngopfu loyi swi nga ta va olovela va le kaya ku va va n'wi hlayisa no n'wi korhokela.

Byi byi hakeriwa hi mali ya ndzindzakhombo.

I ku va va kota ku tiva mahlayiselo ya munhu loyi va n'wi hlayisaka ni minkarhi ya vona yona ya ku va nyika tiphilisi ni swin'wana leswi nga ta pfuna muhlayisiwa.

U nga thola munhu loyi a nga na vutivi a nga tlhela a swi dyondzela vukorhokeri na ku hlayisa vadyuhari u ta kota ku hlayisa murhandziwa wa wena hi xiyimo xa le henhla.

Va nga thola munhu loyi a nga swi dyondzela na vutivi bya ku vuhlayisi kumbe va yisa mudyuhari etindhawini ta vuhlayiselo.

Ku kumiwa munhu loyi a nga tshama a tirha hi ku hlayisa vanhu a nga na vutivi naswona ka xikan'we na dyondzo ya ku hlayisa vanhu hi ya na munhu wa kahle waloye wa .

A hi swona vukorhokeri bya le kaya ra vadyuhari hi ku ya hi mina ndzi titwa byi ri bya le henhla hikuva vanhu lava tirhaka laya va tshembekile naswona va na dyondzo nakambe maphilisi ma dilivhiwa kwalaya ndhawini ya vadyuhari ma tshama ma ri kona a ma xoti.

Ndzi nga endla hi matimba leswaku va zama ku nwa mirhi ndzi titsongahata ndzi va kombela leswaku va yi nwa naswona loko va yi nwa va ta titwa va khari va antswa hi ndlela ya ku hlonipha.

Ndzi nga va kombela leswaku loko va dya swiwitsi na swakudya leswi nga riki na rihanyo va nga swi endli hi moya wa le henhla ngopfu nakona va fanele loko va heta ku dya swakudya leswi va nwa mati ya ku tala va nga tshami va ri ku dyeni a va dyi na swakudya leswi nga na rihanyo.

Tanihi professional a ndzi fanelanga ku teka swileriso swa ku kanetana na malungana ya nkhatalelo ya yena tanihi professional ndzi fanele ndzi endla hinkwaswo leswi nga matimbeni ya mina swa ku mudyuhari u khataleriwile kahle naswona u hlayisekile.

Ndzi nga va byela ku leswi va faneleke ku swi endla i ku tshemba na ku landzelela swileriso leswi humaka eka vanhu va swa rihanyo na leswaku va dya tiphilisi ni mirhi ya vona hi minkarhi leswaku va ta kota ku hanya kahle.

U nga tirhisi mirhi wa wena hi tihanyi naswona u fanele u etlela u wisa swi ringaneleka hikuva mirhi loko wu nga wisi wa karhala.

Ndzi nga vulavula ni va ndyangu leswaku hi fanele minkarhi yin'wani hi vhakela mukhalabye ka kambirhi en'hwetini naswona hi va teka hi va yisa etindhawini laha ku hlayisiwaka vakhegula na vakhalabye kwalano va ta kota ku hlangana ni vanhu lava va tshamaka kwalaya va nge titwi va ri voxe.

Xikulu i ku tshama ehansi u va hlamuseta ku leswaku vuhlayisi byi ta pfuna vona ku ri va ya emahlweni na vutomi hikuva a va ha swi koti ku ti endlela swilo swin'wana ndza tshemba ku ri swi nga va cinca miehleketo.

Swi nga ni onhela ngopfu hikuva u sungula ku hleketa ngopfu a nga swi koti ku hlayisa vana va yena kumbe ndyangu wa yena swi n'wi endla a va na tihanyi ni mbilu ya rivengo.

Vuvabyi bya ntshikelelo i vuvabyi bya miehleketo naswona a ku na lexi xi nga ta swi tshungula leswi faneleke swi endliwa i ku lawula vuvabyi.

Munhu a nga hleketi ngopfu naswona u tshama a ti tsakerile a nga hlundzukanga u kota na ku hanyisana na vanhu lava a tshamaka na vona xikan'we na ku tirha na vona.

Home based care eka vadyuhari na vatsoniwa hi leswi vitaniwaka vuhlayisiwi bya le kaya bya vadyuhari na vatsoniwa naswona ndzi vona swi fanerile hikuva eka minkarhi yin'wani vatsoniwa na vadyuhari a va swi koti ku ya eka tindhawu leti faneleke va hlayiseliwa kona se va fanele va hlayiseriwa emakaya.

I ku va vanhu lavakulu a va ha swi koti ku ya entirhweni naswona va va va kurile vo tala va vona va vabya van'wana a va ha swi koti ku ti endlela swilo muholo lowu humaka eka mfumo wu kota ku va hlayisa va kota ku ti endlela leswi faneleke.

Ndzi nga thola munhu loyi a nga na vutivi bya ku hlayisa vadyuhari.

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva vanhu lava pfumalaka va ku tala va vona a va swi koti ku fikelela swilo swo tala a va swi koti na ku tirha hi voxe se loko mfumo wu va pfuna hi mudende va kota ku ti hlayisa va xava swakudya ni swin'wana na swin'wana leswi faneleke.

A yi ringanelanga hikuva swilo eka masiku lama swa durha ende swi le ka mintsengo ya le henhla kambe leyi va va nyikaka yona ya swi kota ku fikelela sweswiya swintsongo na ku va hanyisa.

Ina ndzi vona yi phakela vukorhokeri bya kahle hikuva masiku lawa mimirhi ni swin'wana na swin'wana u swi kuma swi ri kona etitliliniki ta matikoxikaya.

Mfumo wu nga thola manese na ku va va phakela titliliniki ta le xikaya hi mirhi ni switirhi leswi fanelaka.

I ku va vanhu va tiko leri pfumalaka tliliniki va ta kota ku kuma vukorhokeri eka ti-mobile clinic naswona va tshunguriwa no kamberiwa mavabyi lawa ya va karhataka va nga yanga etindhawini ta le kule.

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hi mhaka ya ku va matiko ya le xikaya vanhu lava tshamaka kona ngopfu i vakhegula ni vakhalabye naswona a va ha swi koti ku ya etindhawini ta le kule loko tliliniki yi va ekusuhi va ta swi kota ku va va tshunguriwa na ku kamberiwa mavabyi etindhawini ta le kusuhi.

Ndzi nga lava movha lowu nga ta teka makwerhu wa mina hi n'wi yisa exibedhlele hi xihatla hikuva tliliniki yi ta va yi karhi yi teka nkarhi ku fika.

I ku va ti tshama ti ri ku eku tirheni naswona nhlayo ya vanhu lava va ti fonelaka yi va yi tele va va va ri eku landzeni ka van'wani vanhu.

I ku va va dyondzisa vanhu leswaku HIV and AIDS a yi dlayi loko ku ve u dya treatment na ku hanya kahle na ku va va dyondzisa vanhu leswaku HIV and AIDS yi nga va yi hangalasiwa hi yini.

Ndzi vona swi nga lunghanga hikuva vavabyi va va va tile eku pfuniweni naswona va va va karhi va vabya va hleketa leswaku va ta kuma ntshikelelo wa kahle.

I ku va ku engeteriwa vatirhi lava tirhaka endhawini ya xibedhlele naswona ku ngeteriwa mibedwa ni ti-room leti tshamaka vavabyi.

Mfumo wa Afrika-Dzonga wu nga engetela vatirhi na ku va va engetela mibedwa na switirhisiwa leswi tirhisiwaka ku pfuna vavabyi.

I ku va swibedhlele swa mfumo a ku laveki mali ku ri va tshungula munhu kambe leswi nga riki swa mfumo ku na mintlawa yo karhi leyi faneleke yi humesiwa.

I ku va tiphurayivhete health care va nyika vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla ngopfu naswona va na madokodela ya ti-specialist.

Vubihi i ku va ku n'wana u kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi naswona ku va ku tele kambe kun'wana u kuma ku hela na mirhi leswinene i ku va a ku na mali leyi va yi lavaka leswaku va ku tshungula kumbe ku ku kambela hi ku swilo hinkwaswo i mahala.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva a ti ta kota ku pfunana na vanhu van'wana lava tirhaka etliliniki va kota ku vonisana.

Mbuyelo wa kona a ku ta va na nhlayo ya vanhu va le hansi swinene na vuvabyi a va ta kota ku tshunguleka hikuva tin'anga leti a ta ta tirhisana ni vatirhi ni tinese ta le tliliniki.

Ina ndzi vona va nga pfuneki ndzi vona onge va nga pfuneka hi ku hatlisa hikuva ku ta va ku hlanganile tin'anga ni manese ni madokodela va ta kota ku tiyisisa vuvabyi ni mimirhi leyi vavabyi va lavaka yona.

Hi nga kombela ku pfuniwa eka ndzawulo ya rihanyo na ndzawulo ya social development leswaku va ta hi pfuna hi ku tshungula vanhu lava vaviseke ni ku pfuna vanhu va tiko ku pfuxa miako leyi onhekeke.

I ku va loko munhu a hlangane na nghozi ya ndzilo endzeni ka yindlu a nga fambeli ehenhla kambe a va korhami leswaku musi wu nga va tlimbi naswona va famba va korhamile kutani va ta kota ku huma eka yindlu leyi tshwaka.

Ndzi nga chayela hi ku landzelela milawu ya mapatu naswona ndzi hunguta rivilo hikuva eka minkarhi yo tala rivilo hi rona ri endlaka leswaku vuhlayiseki bya vachayeri byi va eka xa le hansi.